Ke nahana ho bonolo haholo hoba hona jwale mmuso o shebile batjha haholo hore ba nyolle tsebo ya bona ka tsa bolemi. Lebaka ele hobane ba tlo kgone ho thusa moruo wa rona wa naha. Jwale ke hlokomela hore hona jwale batjha se ba kgona hore ba ithute ka tsa bolemi di-college-ing tsa rona le di-university-ing tsa rona. Ba kgona hore ba fumane dithuso tsa tjhelete tse eleng NSFAS. Ba kgona hore ba fumane hore le ha ba tsamaya ba lo ntshetsa dithuto tsa bona pele, mohlomong ha ba tswa di-college-ing. Ba kgone hore ba lo ntlafatsa tsebo ya bona, mmuso o kgona hore hobe le Agriseta e kgonang ho thusa batjha hore ba ntshetse tsebo ya bona ka tsa temo. Le mehala ya bona ba kgona ho e sebedisa hore ba ntlafatse tsebo ya bona ka tsa bolemi. Ke nahana dintho di bonahala di le bonolo haholo ka tsela .

Ke nahana ho ka ba bonolo haholo ha bo rakgwebo ditoropong tse fapaneng ba ka kgetha motho a le mong a ka ba emelang, a tla kgona ho ba le puisano le motho anang le dintlha kaofela wa lefapheng. Mohlomong ke re kgweding, o kgona ho letsa a fumane hore na ha hona dithuso tse ntjha, ha hona mananeo a matjha eleng horeng setjhaba se hloka ho wa tseba? Ere ha sa fumane dintlha kaofela, a kgutlele setjhabeng a lo jwetsa setjhaba ka mananeo anana. A bitse mohlomong kopano le bo rakgwebo. Ke nahana e ka sebetsa jwalo hore nako e kgolo le e nyane motho enwa a be le puisano le batho ba lefapheng, mohlomong ba kgone ho mo fa dintlha kaofela. Yena a nke dintlha tsena a di kgutlisetse setjhabeng.

Ke nahana ke hloka ho sheba sebaka seo ke batlang ho lema ho sona hore na mobu wa teng o jwang? Ha ke qeta ke shebe hore na o kgona hore o fumane metsi ha bonolo na? Ka mora ntlo ha bonolo hoba metsi a kgona ho fumaneha haufinyana. Ha ke qeta ke hlwekise sebaka seo, ke tlose bo lehola, dintho tse sa tlamehang hoba teng moo ke di tlose. Ke hlwekise sebaka, ke lokise mobu wa ka, ke tsebe hore ke tlo lema moo. Ebe ke a nwesetsa, ke hlokomela meroho ya ka.

Ke nahana nka mo thusa ka tsela ya hore ke mo rute hore a ithute ho boloka di-record-o tsa ntho e nngwe le e nngwe ae etsang. A ska ihuta haholo ho sebedisa dipampiri, mme a sebedisa komporo ho boloka dintlha tsa hae tse bohlokwa. Ho etsetsa hore ha o ka etsahala hore polasi e tjhe, mara a ba tsebe hore ntho tsa hae di bolokehile komporong. Hape ke nahana hore nka mo thusa ka hore a ithute ho tsamaya mananeo a rabopolasi, a ithute hore a etse le dithuto tsena tse fuwang bo rapolasi tse kgutshwane tse kgonang ho mo fa tsebo ya hore na a ka kgona jwang hore a boloke bo di-record-o tsa hae polasing? A tsebe ho sebedisa komporo hore na komporo e sebetsa ka tsela e jwang?

Ke nahana dimela tse tummeng haholo ke dimela tse kareng konofolo ya naha e kgonang ho sebediswa ha motho a pheha, e boele hape e sebediswe ele moriana. Hape ke nahana le dipalesa tsena tse jehang ke e nngwe ya dimela tse loreng di tumme hobane di kgona ho sebediswa ele di, meriana. Di kgona ho etsa meriana, dipheko. Di kgona ho thusa ho ntlafatsa madi a motho kapo ho hlwekisa madi a motho. Ke nahana le meroho ya naha hobane ke ntho e fumanehang ha bonolo, ha se ntho e sokolehang. Ke ntho e fumanehang e kgona ho thibela tlala. Jwale ke nahana ke tsona dimela tse sebediswang haholo tseo.

Ke nahana ka hobane khabetjhe ke semela se batlang se sa rate motjheso o mongata haholo, se batla feela kganya e hantle feela e lekaneng. Ke nahana ho bohlokwa ha Dineo a ka lema ka nako ena ya selemo eleng horeng ke ho tloha ka kgwedi ya Motsheanong ho isa ho ya Phupjane, kapa ho tloha kgweding Lwetse ho ya ho Mphalane. Ke nako tse hantle tsa hore a ka jala khabetjhe, empa a ntsa sa lebale ho sheba sebaka seo a phelang ho sona. Ha qeta o tlamehile a shebe le mofuta wa mobu oo a nang le ona, mme a nwesetse khabetjhe ya hae, ae hlokomele. Ka tsela eo o tloba le khabetjhe e ntle haholo.

Ho ya ka tsebo ya ka, ke nahana hore mobu ke ona motheo wa tsohle. Ke nahana ha batho ba ka fumana mobu, ho tloba bonolo hore ebe bo rapolasi ba ikgethileng. Hobane rona batho ba setjhaba sa ha rantsho, re batho banang le tsebo e ngata haholo ka polasi. Empa fela re hloka fela disebediswa, re hloka fela tshehetso. Jwale ke nahana ha re ka fumana mobu, mobu ekaba yona ntho e ka re bulelang ditsela. Hoba hona jwale, mmuso ona le di-program-e tse ngata tse tshwanang le program-e ya CASP e kgonang ho thusa bo rapolasi, e kgonang ho nyolla bo rapolasi ba ntseng ba qala mapolasing mona. Ba ntse ba etsa nthwena ya temo. Jwale ke nahana hore le mananeo a tshwanang le a teng ho thusa batho ba habo rona. Jwale ke nahana ha ba ka fumana mobu, mobu ke ona o tlo bula tsela ya ntho tse ngata.

Ke nahana lebaka le etsang hore dihwai di fule haholo, ke qetelle di fumana kgoholeho ya mobu ke hobane dihwai di kenya diphoofolo tse ngata mobung o monyane. O fumane diphoofolo tsena di fula, ha di qeta ho fula, di fula sebakeng se le seng. Ha ba tjhentjhe kapa ha ba fetole dikampo. Ebe jwale ha ke qeta ho fula, dimela ha di sa hlaya hape kapa ho jwang ha bo sa hlaya hape. Sena se etsa kgoholeho ya mobu. E nngwe ya lebaka le etsang ke hore ha diphoofolo tsena di le ngata, di hatikela mobu. Mobu o qetella o ba thata hoba diphoofolo tsena di ngata sebakeng se sa tlamehang hore di be ngata ho sona. Jwale mobu o ba thata, ho ba thata hore mobu metsi a kenelle mobung. Ebe sena se baka kgoholeho ya mobu.

Ke nahana moroho o tswang seratswaneng sa ka o monate haholo. Hoba ke moroho e reng ha ke o tlosa seratswaneng ke ao hlatswa, ke ao pheha. Tatso ya teng e ba monate haholo. Ha ho tshwane le moroho wa mabenkeleng hoba moroho wa mabenkeleng o feta di-chemical-eng, mme wa tsamaya o ya lebenkeleng o lo dula. Jwale tatso ya teng e fapane hoba ona wa ka, ke o nka seratswaneng ke ao pheha. Wa bona wa tsamaya o lo dula lebenkeleng, ha o sa tla o ntso le wona ka bo ona ka tsela eo o tlamehileng o be ka teng. Jwale ke nahana phapang e ba jwalo.

Ke nahana jwalo ka rapolasi e nyane, ho bohlokwa haholo hore o kenye dijalo tsa hao insurance-eng. Lebaka ke hobane tsa hosane ha di tsejwe. Ka nako e nngwe ho kana pula ya dikgohola kapa hwa ba le dikomello ebe o senyehelwa ke dijalo. Ebe jwale o tlameha ho qala fatshe o reka bo manyolo, bo peo, dintho kaofela tseo o di sebedisitseng hore o ka lema dijalo tsa hao. Empa ha ona le insurance, ho bonolo hore tjhelete eo e ka kgutlisetswa ho wena mme wa tswela pele wa jala dijalo tsa hao. Nako tse ding mobu wa hao o ba le mafu a dijalo, nako tse ding dijalo tsa hao di ba le mafu a dijalo eleng horeng ha o tsebe hore a tlo hlaha neng? E re ha o fihlela ke nako eo, wa tseba hore ona le insurance ya hao e tlo kgona hore eo kgutlisetse tjhelete ya hao.

Ke nahana nka kotula dinawa. Ha ke qeta ho di kotula ka di omisa ka hara plastic-e ena e mona e kganyang tsa fumana letsatsi, tsa oma hantle. E re ha di qeta ho oma, be ke di beha sebakeng se hantle se phodileng. Ebe jwale ke di kenya ka hara makolokoti ho etsa di ska fihlellwa, di fumanwe ke dikokonyana. Ebe tse ding ke di kuka, ke lo di rekisa. Tse ding ke fane ka tsona bo mahaeng ana a dulang bana ba dikgutsana le maqhekung.

Ke nahana nka ba bontsha ka taba ya hore ke ba bontshe hore na disebediswa tse ba tlo di hloka le peo e tloba bokae? Hoba re tla sheba ka mokotla wa peo kapo packet-e ele nngwe ya peo ya khabetjhe hore na ke bokae? Jwalo ka mohlala, ekaba hundred and fifty then ebe re sheba manyolo hore na e tloba bokae? Ebe re sheba metsi a re tlo a sebedisa sebakeng sa ho nwesetsa le disebediswa tsa letsoho tse tshwanang le bo dikgarafu, bo diharaka. Be re sheba le meriana ena e phekolang dikokonyana. Ha bonolo nkare re ka sebedisa tjhelete e pakeng tsa bo ma one point five ho isa ho two thousand-e hore re etse tsena tsohle. Re tlabe re bolokile tjhelete e ngata haholo ha re ka e etsa ka tsela enana hore re reke shopong.